Ku antswisa hi xihatla eka vuhumelerisi byaswiharh bya hlambi swi pfuna ku fana na masi na nyama ya homu ku sivela ku tluleriwa ka mavabyi ka swifuwo ngopfungopfu ya rimbewu hi ku lawula ku hundziseriwa mavabyi ya ti-recosumption ka swifuwo ngopfungopfu hi nkarhi wa ntumbuluko swa kota ku pfuna ku ngetela swifuwo.

Swigwitsirisi swi khumba vunene bya swakudya hindlela yo ka yi nga ri ya kahle, nakona swo tala swakudya leswi humaka eswigwitsirisini swi va na level ya le henhla ya sodium. Leswi swi nga va nga timhaka ta rihanyo ku fana na nsusumeto wa ngati kumbe mavabyi ya mbilu.

Vathori va fanele ku tiyisisa leswaku vatirhi va lerisiwile kahle hindlela yo tirhisa michini hi vuhlayiseki swihlangu na switirhelo swi fanela ku tshama endhawini ya swona. Ku fanela ku va na bokisi ra mpfuneto munhu wun'we u fanele ku lerisiwa ku tirhisa bokisi ra mpfuneto.

Mbuyelo byo saseka bya leswi hi swaku a wu heteleli u ye exitolo u ya xava swilo sweswo, kutani nyama leyi omisiweke swi vangiwa hi tihlayo ta le henhla ya ti-phurothyeni, kutani hi leswi mihandzu na yona leyi yi omisiweke yi nga na mati nyana yi va xihlovo xa ti-vitamin ts na timinerali to ringanela hinkarhi lowu.

Ku cincacinca ka swibyariwa emasin'wini swikahle nakona swi pfuna murimi ku a ta tiva ku hi swihi swibyariwa leswi nga kahle emisaveni ya yena.

Van'wamapurasi lavatsongo i swa nkoka ku va ta dyondza hi ku tlhantlha swiphiqo ku tirhisana na vanhu na vulawuri byo karhi loko swi ta ka mhaka ya vu vupurasi. Vafane va dyondza hi ku tirhisa switirhisiwa swa le mapurasini na hi nkarhi wa ntshovelo ku swi ta va vuyisela mbuyelo wa kahle.

Ku fuwa tihomu ta nyama swi fane swi landzelerile hindlela ya milawu wo lawula swakudya swa tihomu. Tihomu ti fanele ti nyikiwa swakudya hindlela leyi yi pfumeleriweke ximfumo, kutani ti ta kota ku produce nyama leyi yi nga ta kota ku dyeka hi vanhu nakona yi va na ti-vitamin leti fanaleke ku vanhu va nga kota ku dya nyama leyi.

Nhlampfi leyi yi nga ematini ya nandziha nakona yi na ti-vitamin na ti-protein ta kahle ti nga lunghela miri wa munhu.

Swiphiqo swo tala leswi vanhu va hlanganaka na swona loko va rhurhela emadorobeni swi fana na ku tsandzekiwa ku rima swibyariwa swo tani hi matamatisi kumbe miroho leyi va yi dyaka hi masiku. Swiphiqo sweloswo swi hetelela swiendla ku vanhu lava nga tshama emadorobeni va dya swakudya leswi swi humaka ka swigwitsirisi nkarhi wo leha.

Mifumo ya ku byala swibyariwa hindlela ya ndhavuko u nga tirhisanga ti fertilizer swibyariwa swi kumeka swi ri fresh nakona swi na mbuyelo wa kahle wa rihanyo.

Van'wamapurasi va fanele ku tekela ehenhla swinene maxelo ya dyambu na ndhawu leyi va nga fuwela swifuwo swa vona kona. Vafanele ku swi tiva ku swifuwo swin'wani swi nga kota ku hanya kahle endhawini leyi titimelaka xin'wani xi nga kota ku hanya kahle endhawini leyi hisaka.

Swi fanele ku swifuwo swi dlayiwa ku swi ta kota ku dyiwa na kona swi va nyama ni pfumela ku swifuwo swi endleriwe ku swi ta kota ku va swakudya swa vanhu.

Mbuyelo wa kahle wa masi eka tihomu, van'wamapurasi vafanele ku va nyika tihomu ta masi swakudya leswi faneleke ku swi ta kota ku va na masi ya kahle nakona switirhisiwa leswi van'wamapurasi va swi tirhisaka ku veka masi swi fanele ku va leswi nga basa nakona swi fanele ku va hindlela leyi nga sirheleleka loko swi ta ka swa rihanyo ra vanhu.

Miroho ya kahle hi leyi yi byariwaka emakaya hi kutani yi va yi nga tirhiseriwangi tikhemikhali to karhi ku yi ta kula hi xihatla, nakona ya le mavhengeleni yi kumeka yi ri na tikhemikhalini tin'wani ta kona a ti pfumeleliwangi ku ti ta dyiwa hi vanhu.

Swifuwo swi fanele ku swi dlawa endhawini leyi yi tsarisiweke leyi yi ringaneke hikwalaho i vugevenga lebyikulu ku kumeka i karhi i dlaya xifuwo kun'wani na kun'wani.

Vatirhi vo tala va swa vurimi va swi dyondze emakaya hikwalaho loko va kula va kha va vona vatswari va byala swibyariwa swo karhi hikwalaho va nga dyondza ku va nga kota ku byala swibyariwa leswo tala endhawini leyikulu.

Timhaka ta solar farming i ndlela ya ku ya ku lawula ku hisa ka dyambu loko swi ta ka swibyariwa hi van'wamapurasi la lavantshwa.

Sekithara leyi yi nga kota ku seketela vantshwa hindlela yo va letela eka swa vurimi na ku va nyiketa switirhisiwa swo karhi swo sungula mabindzu ya vo n'wamapurasi.

Mfumo wu fanele u nghenelela wu kota ku avela vantshwa va le Afrika-Dzonga misava leyi yo ka yi nga tirhisiweke hi munhu nakona va fanele va averiwa misava leyi yi nga ehansi ka mfumo.

Misava yi fanele ku tirhisiwa hindlela leyi yi nga na mbuyelo ka vanhu nakona a ku fanelangi ku misava yi tirhisiwa hi ndlela leyi yi nga ta onha maxelo ya misava.

Swivutiso xa ku fana na hi yihi ndlela ya kahle ya ku byala swibyariwa swo karhi emisaveni leyi hi tshamaka ka yona nakona i fanele i n'wisela kangani swibyariwa swa wena, hi siku kumbe hi vhiki?

Swi khumba ndlela ya vuaveri bya misava hindlela yo ka yi nga ri kahle hikwalaho ku va na ku nghenelela ka vanhu vo karhi eka swa mfumo, nakona ku tsandzekiwa mfumo ku avela mali yo karhi eka vanhu lava va faneleka ku endla ntirho wa vurimi.

Vuhumelerisi hi dyandza swi khumba vuhumelerisi ka swakudya hindlela yo ka yi nga ri ya kahle, nakona i kuma swakudya swi karhi swi durha. Swifuwo swo tala a swi koti ku hanya endhawini leyi yi nga na dyandza.

Van'wamapurasini va nga teka mati ya mpfula ku va wona lawa va nga ta kota ku ma tirhisa hi nkarhi lowu, ku va ta kota ku sirhelela ku mati ya ta kota ku va pfuna hi nkarhi wa dyandza.

Ku antswisa xiyimo xa vatirhi va le mapurasini swa kota ku pfuneta ku vatirhi va ta tirha kahle nakona va tirha hi ku tiyimisela nakona vatirhi vaswi kota ku tirha hindlela leyi yi antswiseke loko va kha va tirha endhawini ya kahle.

Hi ku vona ka mina swa tika swinene ku fuwa tihuku. Tihuku ti rhandza ku dya nkarhi wun'wani na wun'wani, nakona tihuku tirhandza ndhawu leyi yi hisaka a ti rhandzi ndhawu leyi yi titimelaka, naswona swi na ntlhontlho loko maxelo ma hina ma nga ri kahle tihuku to tala ta fa.

Swifuno swa vanhu lava tshamaka emapurasini i ku, va kota ku ti byalela swibyariwa swo fana na miroho, matamatisi kumbe ti-fruits ku va swona swakudya swa vona a va fanelangi ku xava emavhengeleni ku fana na munhu un'wani na un'wani.

Ku hisa ngopfu ku khumba swimilana hi ndlela yo ka yi nga ri ya kahle, hikokwalaho swimilana swo tala swi swa fa hi ku hisa ka dyambu, nakona swi khumba van'wamapurasi hi ndlela yo ka yi nga ri kahle va hetelela va luza mali hi ku swimilani swa vona swi va swi nga kulangi.

Murhi wa ndhavuko a wa ha tekeriwi ehenhla ku fana na khale. Hi mhaka yo vanhu vo tala masiku lawa va endla swilo swa vukungundzwani hi ndlela yo tirhisa mirhi wa ndhavuko.

Swibyariwa swo fana na miroho yo tala ni matamatisi, swi byariwa hi nkarhi wa xixika. Hikokwalaho ku va ku ri hava dyambu ro tala leri ri nga dlayaka swibyariwa, nakona swi kota ku kula kahle hi nkarhi wa xixika.

Vurimi a byi yi hi ku u rime ku fana na munhu un'wanyana. Vurimi byi ya hi ku misava leyi u rimaka ka yona ya pfumela xana swibyariwa leswi u nga swi byala. Vanhu vambirhi va nga rima swilo swo fana hi ndlela yo fana, emahetelelweni va heta va nga kumi mbuyelo wo fana.

Ku xavisela matiko ma le handle swakudya swa hina leswi hi swi byalaka, swi kurisa ikonomi ya hina ya le Afrika-Dzonga nakona swi tiyisa ku tirhisana na matiko ya le handle.

Ku na rixaka ra misava yo tshuka leyi swinene yi pfumela ku byala swibyariwa swo fana na tiavocado, timangwa na tilamula.

Migingiriko leyi yi tlakusaka vurimi eAfrika-Dzonga, i i ku nyikela switirhisiwa swa le mapurasini kumbe ku donete-a, ku nyikela hi mali yo tanihi kwihi ku pfuneta ka vurimi bya maxelo.

Swin'wani leswi munhu a nga swi endla loko nkarhi wa ntshovelo wu herile, i ku ku tlilina purasi na ku prepare-a swibyariwa leswi landzelaka.

Swakudya swo aka miri leswi byariwaka emapurasini ku fana na miroho ya xipinichi, matamatisi, tiwatermelon, tiapula, tilamula, maavocado.

E i bindzu ra kahle. Vanhu vo tala va rhandza nyama leyi nga fresh nakona leyi nga tsemeleriwa ebuchareni. Nyama yo tala leyi humaka etindhawini ta buchara yi va yi ri ya mixavo ya le hansi ku hundza leyi ya mavhengele ya le henhla

Kokwani hi ku mina ntukulu wa n'wina ni dyondzele leswa vurimi, nakona ni kota ku twisisa ku ku fanele ku byariwa yini hi nkarhi wihi, a ni kombela ku mi ni nyika nsimu leyi ku mina ni yi tirhisa ku byala swibyariwa swa mina hi hi nkarhi na nkarhi. Ku fikela n'wina mi swi vona ku himpela swi famba kahle mi ta kota ku ni xavisela yona.

Homu yi dlayiwa loko ku ri na mitlangu yo fana na tilovola, tiphati kumbe ku ri na nkosi. Nakona i vutihlamuleri bya muti lowu nga ku endleni ka ntirho ku ku xava homu na ku yi dlaya.

Hydroponics i vurimi lebyi byi tirhisaka mati na moya ngopfungopfu. A a byi tirhisi misava kumbe sandi nakona byi endleriwa endhawini to pfaleka kumbe a tindlwini.

Ku kala ka mati swi nga endla ku vurimi byi yima, purasi ri pfariwa, hikokwalaho hi ku swibyariwa swo tala swi lava mati nkarhi na nkarhi.

Rihanyo rihanyo ra vatirhi va le mapurasini ri hlayisiwa hi ku tirhisa switirhisiwa leswi ringaneleke ku tirhisiwa emapurasini, ku mbala swimbalo swo tisirhelela nakona va fanela ku dyondzisiwa ku tirha ku va nga vaviseki.

E munhu u fanele ku va na xirhapa xa matsavu, ku swi ta n'wi pfuna ku a dya swakudya swa rihanyo ra kahle nkarhi na nkarhi, nakona loko u swi byarile ekaya swi pfuna ku na loko u ri hava mali yo xava u ta kota ku swi kuma ekaya.

Ni nga hlawula manyoro lama endliweke ekaya, hikokwalaho hi ku lama endliweke hi tikhemikhali swibyariwa swin'wani swi hetelela swi nga ri na ti-vitamin-i kumbe ti-protein-i ta kahle hi mhaka ya tikhemikhali leti cheriweke eswibyariweni.

Swikombiso swa vu sungula ka nguva ya byalwa, i ku velekela byalwa or masiku yo karhi ku fikela loko byi vila.

Switirhisiwa swa vurimi swi cince ngopfu ku hambana na khale. Nakona vurimi bya masiku lawa bya dyondzeriwa ku u ta kota ku va murimi wa wa nkoka.

U nga lwisa hi ndlela yo fafazela mirhi wo dlaya switsotswani endhawini leyi u tshamaka ka yona, kumbe u xava mirhi yo fafazela emavhengeleni ya le kusuhi na wena.

Ni nga ya enambyeni ku ya koleka mati kumbe ni ni endla borehole ya mati ku tihomu ta mina ti ta kuma mati nkarhi wun'wana na wun'wana, hikokwalaho ka mati a ma nga kumeki hi kona.

Mpfula yi khumba swinene, loko mpfula yi na ngopfu na loko yi nga ni swi pfuna varimi ku va tiva ku hi wihi muxaka wa swibyariwa lowu va nga wu byalaka emasin'wini ya vona.

U nga byala mihandzu ya ku fana na malamula, tibanana kumbe maavokhado.

Eya ti ta hambana ti-GMO ta nkarhi wa sweswi.

Ina ku na milawu, murimi a nga fanelangi ku tirhisa ku swi dlaya switsotswani leswi swi nga na poison, eka swakudya kumbe eka swibyariwa leswi swi dyiwaka hi vanhu.

marimelo ya manguva lawa ya entile hi ndlela leyikulu, nakona va kota ku sivela mavabyi yo karhi eka swibyariwa kumbe swifuwo swa le mapurasini, hi ku tirhisa mirhi mirhi na ti-vaccine to karhi ku sivela mavabyi.

Ni vona muholo wa vatirhi va le mapurasini wu ri hansi, nakona wu nga koti ku fikelela swilaveko swa vona.

Varimi va nga sirhelela swibyariwa swa vona ku ya emakete hi ku, hirha security ku va make sure ku swibyariwa swa vona swi fika emakete kahle.

Maendlelo ya switsotswani ya nga khumba ecosystem hi ndlela yo ka yi nga ri ya kahle, hikokwalaho yi nga dlaya mirhi leyi milaka na ku onha mati lama ya swihlovo.

Van'wamapurasi va fanela ku cincacinca hi malembe ku byala swimilani, kumbe swibyariwa swo hambanahambana ku misava ya vona va ta kota ku twisisa ku yi pfumela swibyariwa swo karhi.

Tisisiteme to biha ta ku hlayisa mati, i ku fana na ku tirhisa mati lawa ya humaka etindhawini to fana na le tithoyilete, mati yo thyaka.

Swi na nkoka ku hlayisa swakudya, swakudya swo tala a swi koti ku kumeka nkarhi hinkwawo ka lembe. Swakudya swin'wani swi kuma ku swi vekiwa ka swigwitsirisi ku swi ta kota ku hlayiseka for nkarhi wo leha.

Varimi va le Afrika-Dzonga va fanele ku dyondza ku rima, kumbe ku byala swibyariwa leswi hi swi kumaka ka matiko mambe, swi nga pfuna ku hunguta ku tisiwa ka swakudya Afrika-Dzonga.

Vurimi lebyi vakokwani va nga hi siya na byona byi fanele ku tekeriwa enhlokweni. Hikokwalaho bya pfuna ka ku sivela mintlhontlho to tala etindhawini ta vurimi. Nakona ti dyondzisa vurimi bya ndhavuko ku nga ri na ku tirhisa tikhemikhali.

Hi nkarhi wa ku rima vafanele va langutisa ku mpfula ya na, ku hisa ku fika kwini, nakona hi yihi mibyariwa leyi pfumelaka endhawini yaleyo.

Ni nga ngetela ti-fertilizer eka purasi ra mina, ku endla ku purasi ra mina ri va ri ri leri ri nga lunghela swibyariwa, ri ta kota ku ni vuyisela ntshovelo wa le henhla.

Vadyuhari va nga dyondzisiwa hi ku yisiwa exikolweni xa vurimi, ku va ta dyondza ku tirha ku tirhisa vurimi bya masiku lawa hambi va ri na xiyimo xa vudyuhari.

Swibyariwa swa wena swi nga hetelela swi nga kuli kahle, loko u swi byala endzhaku ka nkarhi kumbe swi kula kahle hi ndlela leyi hlamarisaka.

Biology ya synthetic yi tirhisiwa hi ku ndlela ya ku byala swibyariwa endhawini leti ti byariweke ku karhi ku tirhisiwa vurimi bya masiku lawa.

Loko u sungula ku ku endla swa swibyariwa, byala swibyariwa swa wena u langutisa maxelo ku hisa kumbe ku titimela, nkarhi ku swibyariwa swa wena swi fanele ku byariwa hi nkarhi wolowo ke, ku swi ta kota ku kula kahle.